Vantshwa va fanele ku dyondza ririmi ra vona na kona va fanele va tinghenisa ka mitlangu ya ndhavuko, va fanele vadyondza ndhavuko wa vona ku va ta kota ku kula kahle.

Munhu un'wana na wun'wana anga tikuma a ri eka xitsundzuko lexinene na kona swiya hi ku u endla yini eka swa vutomi swa wena ku humelela, munhu loko a endla kahle a nga ti kuma a huma ka swikombiso leswi swinene.

Mina ndzi rhandza ku nkhensa vatswari Vamina lava vangani kurisa hi ndlela ya kahle, va ndzi nghenisa xikolo vatlhela va ndzi komba ndlela leyi ya rihanyo ra kahle. Va ndzi pfune ku ni ta kula niri n'wana lowunene ndzi nga ngheneleli ka swa vugevenga, namuntlha ni leswi ndzi nga swona hi vatswari na muganga wa ka hina ndzi rhandwa ku nkhensa.

Vatekani vo tala va hlangana na mitlhotlho ya ku wun'wani u fanele a dyondza ndhavuko ya wun'wani na kona vafane va dyondza na maendlelo ya swilo lawa munhu anga kula nawona swin'wani vafane va dyondza ku valavurisana na ku twana hi ririmi rin'we.

Va tlanga xiphemu xa le henhla ngopfu ku pfuneta ku mutekiwa mutshwa a kota ku tshama evukatini a tiyisela nakona va kota ku ku dyondzisa matirhelo mantshwa ya le evukatini.

Na pfumelela, n'wana u kurisawa hi vaaki hikwalaho loko n'wana angeri ekaya a ri ahandle vaaki va kota kunwu byela loko a endla swilo swoka swingari kahle hikwalaho va n'wi pfuna ku a ta tshika tindlela ta yena to biha a endla tindlela ta kahle.

Ni rhandza ku ku rhamba ekerekeni ya hina hi sonta leyi taka kutavaa ku ri na vafundhisi lava va humaka eCape Town va ta va va kha va nyika rito ra xikwembu navkona matimba ya xikwembu ya ta va ya kha a tirha swinene hi ndlela yo hlamarisa ngopfu ni rhandza ku u ta na ndyangu wa wena mita titwa mi ri kaya na kona mivta swi rhandza swinene.

Tindlela Ta ndhavuko ta ku sweka ita nkoka ngopfu nakona tihipfuna ku tiva swakudya swo hambanahambana swa ndhavuko ya hina swi dyondzisa swakudya leswi vadyuharhi va hina a va dya swona loko va ha kula na kona leswi swi pfuna ngopfu ku na hina vantsongo hibta kota ku dyondzisa vana va hina.

Hikuya hi vutivi bya mina ku khuvuriwa i ndlela yin'wana yo kombisa ku u tshike swin'wani na kona u teka ndlela yintshwa ku fana na ku se ni amukela xikwembu munhu u fane a khuvuriwa ku va ndlela ya xikombiso.

Swiphemu leswi swi nonoha loko u karhi u kurisa n'wana hi loko n'wana wa wena aku yingisela na kona a kota ku twisisa ku n'wana i fane a yingisela vatswari loko vulavula hikoho kwalaho swi endlaku mutswari a nonokeriwa ku kurisa n'wana waloye.

Ndzi nga hlawula mucato wa ndhavuko hi ku wa tsakisa swinene na kona ndzi tsakela tinghoma ta ndhavuko leti chayiwaku emucatwini na swimbalo swa ndhavuko swilo leswi swi rhungiwaka masiku lawa swi sasekile swinene.

Ku vavanuna va khoma vuhosi i nchumu lowunene na kona i ndhavuko ya hina leyi hi nga kula hi yona.

Ku hambanahambana entirhweni swinga tisa mimpfuno yo ku vanhu vo tala va nga dyondza swin'wani hi ndhavuko ya wena na la u humaka kona na kona swikahle ngopfu ku munhu a ti dyondzisa ti ndhavuko ta vanhu van'wanyana.

Na pfumelela eka minkhuvo ya ndhavuko yo basa khombo hikwalaho swa pfuna ngopfu hi ku munhu i xilo lexi xi hanyaka loko swo endleka munhu abhi siya egondzweni hi fane hi ya basisa ku mimoya ya yena yi nga sali egondzweni.

Mina na ndyangu wa mina hi rhandza ngopfu ku ti humesa hi ya etindhawini to dyela leti ti xavisaku swakudya kona kwalaho hi rhandza ku xava swakudya hibta tlangela siku ro velekiwa.

Ndyangu wu na vutihlamuleri bya nkoka eka mucato wa ndhavuko ya xitsonga va fanele va endlisisa ku mali yaku lovola ya humesiwa na kona mulovoriwa i fanele a tivisiwa endyangwini wuntshwa.

Ina, i ntiyiso swakudya swa le vupela dyambu swi onhe rihanyo ra hina hikwalaho vanhu vo tala va na mavabyi yo hambanahambana hi mhaka ya ku dya swakudya leswi na kona swakudya leswi hikuva swi nga ri fresh swi hi vangela mavabyi ya milenge, mavabyi ya mbilu na mavabyi ya ti ngati

Loko n'wanuna a ti boha hi swa vukati, ka n'wansati nkarhi wu nga se fika, swa koteka leswaku mindyangu yi nga pfumelelani nakona swi nga hetelela swi n'wi durhela loko a ya lovola. U kuma ku ri se ku na vana lava nga kona lava a nga va na vona a nga se lovola.

Ndhavuko ya hina yo sweka muroho wu chela timanga emurhoweni.

I swa nkoka ngopfu ku ka vurhangeri byin'wana na byin'wana hi fanele ku hlawula vavanuna na vavasati, ku va ta kota ku hi yimelela ka swiyimo swo hambanahambana. Nakona va kota ku twisisa xiyimo xa vavasati na vavanuna va kota ku twisisa xiyimo xa vavanuna. I swa nkoka ku ka ka rixaka ra hina vavasati va fanela ku nghenelela ka ku khetiwa.

Swi nga hanya swin'we, nakona swi nga pfuna vanhu vo tala ku va va na vutivi bya Vukreste na ndhavuko na ku swi tirha njhani.

Ni rhandza ku ku byela ku wena n'wananga u nga yi engomeni, hi ku masiku lama tingoma to tala i tindlela ta vanhu to endla mali. A va ha landzeleli milawu leyi faneleke ku endla tingoma leti, nakona swi nga ha hetelela swi nga ri kahle ka rihanyo ra wena.

Khale a vakokwani va hina a va famba va ya lava n'hwanyani loyi va lavaku ku n'wana wa vona a n'wi teka. Va ya va ya n'wi gangisela emutini walowo va khome homu kumbe swakudya swo tanihi kwini, ku va ta gangisa nsati hi swona.

Vavasati va fanele ku nghenelela ka vurhangeri byin'wana na byinwana. Nakona va fane va nyikiwa xiyimo xa le henhla ka vurhangeri, ku va ta kota ku teka swiyimo leswi miganga ya hina yi hlanganaka na swona va ta pfuneta va mhani va kota ku twisisa swiyimo swo tala. Nakona va kota ku khoma miti va kurisa vana va nge tsandziwi hi hi ku yimela miganga ya hina ka vurhangeri.

Masiku lama vanhu vo tala a va rhandzi ku dya guxe, kumbe miroho emitlangwini. Nakona swakudya leswi ni nga ta rhandza ku mi swekela swona i nyama, rhayisi, vuswa na khavichi na gravy ya matamatisi. Hi swona leswi vanhu va swi rhandzaka ku dya emitlangwini masiku lawa.

Xikongomelo a ku ri ku va dyondzisa milawu, ku va nyika milawu ya vavanuna.

Ni ambale swa ndhavuko yin'wani hi ku ni tsakela ndhavuko leyi, a handle ka ya hina ku na tindhavuko to tala leti ni ti tsakelaka, leti ni nga rhandza ku tikuma ni mbale swiambalo swa vona swa ndhavuko.

Eya ni vona swi ri swa nkoka swinene ku averiwa ku ringana.

Muyimbeleri wa wa ndhavuko wa Xitsonga loyi ni n'wi tsakelaka i tatana dokodela Thomas Chauke hi kule hi yingisela tinghoma ta yena nakona ta hi tlakusa ta hi tsakisa as Matsonga.

Tirhisipi ta ndyangu ti tala ku va na ti-ingredients leti kumekaka emakaya kumbe leti munhu a nga ti byalela tona emasin'wini ya yena.

Macincelo ya xibelani u fanele u xi mbala exisutini nakona u cinisa xisuti ku ya left na right u ta kota ku xi cinisa na ku xi control-a.

Ku na milawu yo hambanahambana leyi faneleke yi landzeleriwa hi vavanuna na na la na vavasati vavasati va fanele va mbala swimbalo swa ntima va tshama endlwini ku fikela munhu a lahliwa nakona va fanele ku tshama lembe hinkwaro va mbale swimbalo sweleswo ku fikela loko ku endliwa ntirho wa ku humesa mpahla ya mufi.

Swakudya leswi swi rhandziwaka hi Vatsonga i tihove, masonja, miroho yo kandzeriwa na vuswa bya yellow.

Ndzi nga n'wi hlamusela ku vuhlalu lebyi ndzi byi endlile hi nayiti ti tirhisa ti-colour to hambanahambana ta vuhlalu ku endla necklace leyi ndzi nga yi mbala.

Mina ndzi tsakela holiday ya paseka ya rixaka ra ma Christianity nakona ni hikokwalaho ka ku vanhu vo tala va rhandza ku famba va ya etikerekeni to hambanahambana hi siku ra holideyi yeleyo.

Vavasati va fanele ku mbala xibelan, minceka na vuhlalu ku ya hi ndhavuko ya Vatsonga.

Ina ndzi nga yi ni ya mangala nandzu endhawini ya ndhuna kumbe hosi hikokwalaho ka ku va ta kota ku vulavula na yena ku a ta sukela ku n'wi xanisa.

I ntiyiso tindhawu to tala ta le madorobeni kumbe emikhukhwini a ti na vuhlayiseki vanhu vo tala va ti nghenisa ka swa vukungundzwani ku khoma nkunzi ku yiva na ku duvulana.

Swi kona ku fana na nyama ya nguluve ku na ripfumelo leri ri nga pfumeleki vanhu va dya nyama leyi kambe ri kona ripfumelo leri ri pfumelekaka vanhu ku va nga dya nyama ya nguluve.

Ni nga fonela maphorisa ku va hlamusela hi xiyimo lexi nga humelela ematini ku va ta pfuna ku humesa munhu loyi a nga nwela .

Mina ndzi ti rhandzela masonja na vuswa.

Ndzi tshama ndzi swi vona nakona va va va ambarile xintu wa n'wansati u mbala xibelani na minceka na mateki na vuhlalu wanuna u ambala buruku na hembe na vuhlalu a khoma nhonga.

Va dya swakudya swo kala munyu nakona swi lulamile swi lulamile u xiyimo xa vona ku va dya swakudya swo kala munyu.

Ni vona ku nge a va twisisi language kumbe culture ya mina kumbe laha mina ni humaka kona.